Nna he, ka hobane ke motho wa mme, ke motho wa mosadi. Eh-eh mokgibo ke ntho tsaka he. Ha ntse ke na le mafolofolo a mangata hampe ke ke ke kgaba ka botjha ba ka. Jwale Mokgibo onana ko otla hore ho kgaohe moo kgwehlang teng.

Ho bolela hore jwale ha o sa le ngwana. Ha o sa le moshanyana, o so le monna jwale. O so kgona jwale o ka ikemela. Ha o sale lesea, o so le ntate. O so le ntate e le hore a ka kgona ho re a ka ikemela.

Tjhe, ha ke dumellane le taba eo. Ke dumellana le hore motho e mong le e mong o kgolwa seo e leng hore o batla ho se kgolwa. Re hlahile mahlo ebile re bakana hobane e sa le re rutwa ka tumelo ya Bebele. Jwale ha ke batle hore mang o wrong kapa mang o eng. Ee, motho e mong le e mong o na le tokelo ya hore a etse ntho ae ratang. O ka nna a kgetha hore na o wela lehlakoreng la la bo christian kapa la tabeng ya tumelo ya Bibele kapa o wela ho lena la setso. Nna ke wela ho tsona di le pedi. Hobane ke na le tumelo ya hore ke tjena ke tjena ka baka lang la Modimo le badimo ba ka. Jwale nka seka tlo kgetha ka hore mang o etsang kapa mang o etsang, ho ya ka nna ke teng ke teng ka lebaka la badimo le Modimo wa ka.

Dumela hle ntate Moruti. Ke ne ke botsa mabapi le ho kolobetsa ha ngwana hore na ho hlokahala hore ke tle le le dintho tse feng? Mabapi le kolobetso ya ngwana. Le hore na ke tlamehile hore ke fihle nako mang? Ke ne ke tle le diaparo tsa ngwana tsa kolobetso. Jwale moruti wa ka motle, ke ne ke re ke o botse hle ntate hore na ke ding tse hlokahalang? Ke fihle nako mang? Ke tle ke tla be se ntse ke tla le diaparo tsa ngwana na?

Sena se bakwa ke ho fetoha ha dinako, ho fetoha ha dinako ho etsa hore batho ba itebale moo ba tswang teng le hore na ke bo mang, ba tswang ka ba yang kae. Jwale batho ba itahlile ha ke ba tshware phoso, ba kgema le dinako. Empa tlameha motho a nne a hopole mo a tswang teng hore na ke mang wa kae. Hobane ha o so dula fatshe le motho o so mmotsa hore na ke mang? Ke mathata e leng hore re kopana le ona. Motho o moholo mare ha itseba na ke mang.

Dinako tsa hona jwale di fetohile ha di sa tshwana le tsa pele. Ho bile hona jwale batho ha ba sa tshepa jwalo ka pele. Pele hwane o no ka kgona ho lo kena ha motho o kope metsi kapa o kope le ho ya toilet. Matsatsing a hona jwale ho thata hobane e tla re ha okopa motho o tlabe ae a ka se kgone ho thusa.

Tsamaiso ya tsona le hore na di tshwarelwa kae, di tshwarela ka holong ya mmuso. Moo e leng hore le a kopana mohlomong le le bo mme. Le tlo rapella setjhaba sa South Africa, sa Afrika Borwa. Jwale mono nong he le tla be le rapella, le rapella baithuti ba le ba Afrika Borwa. Le rapella basebetsi ba setjhaba ba Afrika Borwa. Le rapella matitjhere, le rapella batho ka ofela be eleng hore ha ba sebetse Afrika Borwa. Le ba sa sebetseng le ba kopela mesebetsi.